Mmuso wa lehae o na le mafapha a nang le bokgoni ba ho tshehetsa dihlopha kapa moatlete. Kwana hae mmuso wa rona o thusa haholo batho bana ba e leng hore ba batla ho tswellisa ditoro tsa bona ka ho bapala dipapadi tse tshwanang le bolo, netball-o, volley ball. Hape hape le batho bana be leng hore o thole hore ba sebedisa kelello ya bona moo e leng hore ba nka karolo dinthong tse tshwanang le bo-debate, public speaking kapa yona spelling bee a na mantswe kaofela ke maangadiwa, maadiwa puong ena ya rona ena ya senyesemane. Mmuso wa rona ke mona mo e leng hore o na le sebaka se leng hore beke le beke o kopana le bana kapa bona baithutwana kapa batjha, bao e leng hore ba na le kgahleho dinthong tsena tse latelang tse ke di buileng. Moo e leng hore ba ba tswellisa talent-e ena ya bona ena pele monana, e le hona hore ba tle ba tsebe ho ba fa menyetla eo e leng hore e tla ba tswellisa bophelo ba bona e fetole maphelo a bona.

Hangata ho thwe dihlopha tse ikwetlisang ka disebediswa tsa sebele ke tsona tse hlolang. Ha ke dumellane le taba ena, hobane nna ke dumela hore haebe o na le talent-e eo e leng hore ke yona oe fuweng ke ntate Modimo ebile o na le tjantjello ebile o batla ho sebetsa ka thata. Ke tsona dintho tse leng hore di tla etsa hore motho a hlole, hobane haeba o na le disebediswa tsa sebele feela tjantjello le ho sebetsa ka thata ho le siyo, ha o tlo thusa ka letho. Hona le leele la Sesotho le reng mohale o tla o tswa le leroleng. Sena se bolela hore hao kgathalatsehe hore na o ile wa ikwetlisa ka disebediswa tse jwang, ha feela wena o ntse ho ikwetlisa ka dintho tse leng hore di teng ka nako eo ebile o na le tjantjello ya hore seo o se batlang o tla se fumana. Ke nahana hore ke yona ntho e bohlokwa eo.

Ho na le dipapadi tse leng hore batho ba bangata ha ba di kenele. Dipapadi tsena tse ding tse nahanang di ka bakwa ke mabaka a mangata a fapaneng. Feela ha ho tluwa ho papadi ena e tshwanang le diketo. Ha ke nahane e le batho ba bangata haholo ba e kenelang hobane jwale hakalo-kalo ha se papadi e leng hore e ka tswellisa bophelo ba hao pele. Ha se papadi e leng hore mona mmusong wa rona e re phelang ho ona ke dipapadi tse nkwelwang tse tse fuwang hloko haholo. Ke ditho tse leng hore di o ka thola hangata di etsuwa feela for boithabiso ha seng hore o ka di etsa e le hore o na le tshepo ya hore di ka ho isa kae kae bophelong ba hao.

Ke motho enwa e leng hore o ne a le motenya, yaba ke nka qeto ya hore wa tseba ka hobane ke ya hola ebile ke bona ke tsofala. Ho bohlokwa hore ke hlokomele mmele wa ka hore o tle o bonahale ka tsela e leng hore e tlo nthabisa. Ke ne ke batla hore batho ha ba mpona ebile le nna ha ke ipona, ke be ke sa bone ekareng hona le dintho tse nka di lokisang. Jwale ka hobane ho ikwetlisa ha se ntho e monate ha se ketso e monate le ha di-results tsa teng di le monate. Ho na le matsatsi e leng hore ke ithola ke sa ikwetlise feela hee, haebe ke batla hore ke batla ho kgutlela moo morao. Ke qala feela ka hore ke tsamaye di-kilometer-ra tse itseng ka letsatsi ke etsa bonnete ba hore ke tsamaile di-kilometer-ra tse ten bonyenyane, ebe ke ntse ke nyolosa jwalo jwalo ho fihlela ke ipona ke le boemong bo le hee. ba hore ke ikwetlise kamehla le kamehla.

Dikamano tsa hao tsa setjhaba di ba ngata ha se o le sebapadi. Mekgwa eo e leng hore seemo sena se fetotse ka moo ke etsang dintlha dintho ka letsatsi le letsatsi. Ke hore jwale ke ithola e le hore batho ba bangata ba ntseba. Ebe ha batho bao tseba ke mona mo eleng hore ba na le kgahleho hore na ho etsahalang bophelong ba hao o etsang e bile o di etsa le bo mang. Bo mang bao le amana jwang. Dintho tseo tse ngata tseo tseo e leng hore batho ba qetelletse ba na le kgahleho ka bophelo ba hao. Hobane feela o le sebapadi, jwale ke yona ntlha ya pele eo e leng hore ke thola hore seemo sena se fetotse bophelo ba ka ka teng. Privacy kapa bonngwe ha se ntho e leng hore batho ba e utlwisisa, ho bona ba bona sebapadi hore na ke nako efeng ha ba kgathale. Ba bona feela sebapadi se e leng hore ba motlotlo ka sona, feela hee ke nahana hore ka hobane ke ntho e ke ratang, ha se ntho e hakalo-kalo e kenang le ditlotlobo ho yona.